Fa nka nna le tšhono ya go bopa metshameko ya mo inthaneteng, nka bopa motshameko o o rutang le go itumedisa ka nako e nngwe le nngwe, o kopanyang kitso ya botshelo jwa nnete le boitlosobodutu, jaaka motshameko wa go aga le go tsamaisa toropo kgotsa naga. Seno se ka thusa barutwana le bašwa, go ithuta kitso e e dirisiwang mo botshelong ba letsatsi le letsatsi, ka tsela e e monate le e amang maikutlo. Le fa go ntse jalo, selo se se tlhokang go fetoga ka metshameko e le mentsi ya inthanete, ke gore metshameko e le mentsi, e gatela kgaisano e feteletseng, le ditshwantsho tse di sa tshwaneng le boammaaruri, mme e mengwe, e rotloetsa tshotlego kgotsa tuma. Go tlhokega metshameko e nang le boleng jwa thuto, ebile gape e itumedisa bašwa le barutwana go ithuta sengwe.

Go na le baatleletiki ba ditlhopha tse dintsi tse di kileng tsa dira diphoso tse dikgolo mo maitemogelong a tsona, mme tsa ithuta mo diphosong tseo, tsa bo di atlega ka ntlha ya boikemisetso le tiragalo. Sekai se se itsegeng ke sa Michael Jordan, mo motshamekong wa basketball, yo kileng a laiwa mo setlhopheng sa sekolo, a bolelelwa gore ga tshwanela mo setlhopheng sa ntlha. Le ga gontse jalo, o ile a ikgathela pele mo tirisong, a ithuta mo diphosong, mme a gola a nna mongwe wa baatleletiki ba ba humileng ka kitso le ka katlego mo lefatsheng. Diphetogo tseno, di bontsha gore diphoso ga se tshiamo ya go felela, mme di ka mo thutong tse di thusang go rotloetsa maiteko, boikokobetso, ga mmogo le katlego mo isagong, ka gonne batho ba ithuta mo go tsone ebile ba atlega go ya pele.

Go na le baatleletiki le ditlhopha tse dintsi tse di kileng tsa dira diphoso tse di kgolo mo maitemogelong a tsona, mme tsa ithuta mo diphosong tseo, tsa bo di atlega ka ntlha ya boikemisetso le tiragalo. Sekai se se itsegeng ke sa Michael Jordan, mo motshamekong wa basketball, yo kileng a laiwa mo setlhopheng sa segolo, a bolelela gore ga a tshwanela go nna mo setlhopheng sa ntlha. Le fa gontse jalo, o ile a ikgatelapele mo tirisong, a ithuta mo diphosong tsa gagwe, mme a gola a nna mongwe wa baatleletiki ba ba humileng ka kitso le katlego mo lefatsheng. Diphetogo tseno, di bontsha gore diphoso ga se tshiamo ya go felela, mme di ka nna le dithuto tse di thusang go rotloetsa maitekanelo, boikokobetso, ga mmogo le katlego, mo isagong ya motho.

Go botlhokwa gore batshameki ba dule ba itekanetseng ebile ba tlhokometse mebele ya bona ka dinako tsotlhe, ka gonne fa ba tlhokometse mebele ya bona, ba kgona go dira ka natla ebile ba kgone go thusa ditlhopha tsa bone gore di kgone go fenya. Mme se sengwe gape, go botlhokwa gore ba dule ba tlhokometse mebele ya bona, ka gonne mebele ya bona ke yona e ba dumelelang gore ba tshameke mo metshamekong e farologaneng, ebile ba nne le lebelo le le rileng. Mme gape, fa motshameki a sa itekanela, o amega go le gontsi fa a tshameka le batshameki ba bangwe, ka gonne o tlhagelwa ke dikotsi dile dintsi kgafetsa-kgafetsa, ebile we phitlhela a tshameka ka boteng bo bo kwa tlase, go tshwana le ka mokgwa a tlwaetseng go tshameka ka teng. Mme gape, se sengwe se se dirang gore a amege fa a tshameka le batshameki ba bangwe, ke gore o kgona go tswa madi kgafetsa kgafetsa-kgafetsa, mme gape, o kgona go itlhagelwa ke dikotsi ka bonako, ebile dikotsi tsa gage di tsaya sebaka gore di fole.

Go botlhokwa go tsaya dipheego ka metlha, go itshidila mmele le go nna o eme, go dira gore madi a tsamaye sentle, go fokotsa kgatelelo mo mesifeng, le go tila go lapa ga matlho. Seno ke nngwe ya ditiro tse batshameki ba inthanete ba ka se dirisang, gore ba kgone go itekanela, ebile gape ba tlhole ba ntse sentle. Mme e nngwe gape, ke gore batshameki ba tshwanetse gape, go iketletsa ka go ikhutsa, ba seka ba nna ba dira dilo di le dintsi ba sa emelele, ka gonne seno se ka baka kgatelelo mo mmeleng, le go ferekana mo mogopolong. Gape ba tshwanetse go laola nako, e ba e fetsang fa pele ga screen-e, ebile gape ba tshwanetse go beela nako e e rileng ya go tshameka. Mme se sengwe gape, ke gore ba tshwanetse go ja dijo tse di nang le phepo, go nwa le go robala sentle.

Ke akanya gore metshameko e na le seabe se segolo mo go rotloetseng, go farologana, go lekalekana le go akaretsana ga bašwa, ka gonne e fa batho botlhe tšhono ya go nna le seabe go sa kgathalesege morafe, bong, maemo a botshelo kgotsa bokgoni. Mo ditlhopheng tsa metshameko, bašwa ba ithuta go direla mmogo, go tlotla ditshwanelo tsa batho le go amogela diphapang tse di leng teng mo bathong. Metshameko e rotloetsa gape, tirisanommogo le kutlwano, ka gonne fa motho a le mo setlhopheng, a itumelelana le sone bangwe le bangwe ba siame, ebile bokgoni le maitlamo ke sone se se leng botlhokwa, ebile e seng gore o mang kgotsa o tswa kae. Ka jalo, metshameko ke sediriswa se se nonofileng, sa go agela bašwa setšhaba se se lebalang diphapang, ebile se tlisa batho mmogo.